Hayini bantwana bam. Akulunganga ukugezela imvelaphi yomnye umntana kwaye ukutya esikolweni akuthethi ukuba ubani uhluphekile okanye ubani unemvelaphi xa ehluphekileyo kuyahlutshekwa kokwabo. Kubalulekile ukuba bonke abantwana besikolo baxhamle ekutyeni abakuphiwa nguRhulumente ngoba sisibonelelo esikhutshwa nguRhulumente esenzela abantwana besikolo. Okwa kutya kunee-nutrients ezincedayo ngokuba futhi uRhulumente xa eyenza imenyu yabantwana uqwalasela kakhulu izinto ezidingwa ngabantwana. Ngelaa xesha usesikolweni uyakudinga ukutya ungapheleli koku ubukutye kokwenu noku uzokutya xa ufika ekhayeni xa kuphuma isikolo. Ngoko ke kubalulekile ukuba nonke nixhamle kwesi sixhamlo sikhutshwa kwesi sibonelelo sokutya sikhutshwa nguRhulumente ezikolweni.

Ewe, ndicingela ukuba ulutsha lufundiswe kakuhle ngeendlela zokuthintela ukukhulelwa ezikolweni kwaye noRhulumente uzibekile iindlela zokuthintela ukukhulelwa emitholampilo ngokwelwimi lamaNgesi ii-measures. Kodwa ulutsha langoku ndicingela ukuba aluhoyi. Yiyo loo nto ke ngoku inani lokukhulelwa lolutsha lihamba phezulu.

Ndicinga ukuba amadoda xa ingawo axhaphazwa ngumntu obhinqileyo ayoyika ukuchaza ngokukhululekileyo ngoba babona ngathi izawubehlisela isithunzi ukuba baxhaphazwe ngumntu obhinqileyo kwaye bayahlekwa engingqini xa bevela bengabantu abaxhaphazwa ngabantu ababhinqileyo. Nanjengoko iingingqi zethu zithatha amadoda njengabantu abomeleleyo nasekukhuleni kwabo uve befundiswa ukuba indoda ayikhali.

Yayilixesha elinzima kakhulu ke elo eMzantsi Afrika. Ngexesha leCOVID owona mcelimngeni mna endandijamelene nawo yayikukulibala ukunxiba imaskha yam. Yiyho, loo mcelimngeni wawundohlula kakhulu. Kwakuye kunyanzeleke ukuba ndijongane nawo ngokuthi xa ndifika edolophini ndiyithenge ngokuba xa ke wawungakwazi ukuhamba edolophini ungayinxibanga. Ndandikhupha ke ezo ponti nezo ponti ezilishumi for ukuyithenga loo maskhi.

Malumekazi, andali ukutya ukutya okusempilweni kulilungelo kwaye kuyimfaneleko nakuye nakubani na kodwa ke akungenyangi mntu. Qha kungakunceda uncedisane neepilisi ozifumana emtholampilo okanye esibhedlela ukuzigcina womelele ukwazi ukulwa izifo. Lumkelani ke aba bantu batya iimali zenu banixelele ukuba bayakwazi ukunyanga ngaphandle kwamachiza asesibhedlele. Bona ke bathetha into abangayaziyo engekhoyo. Bazawutya imali yenu bagqibe babaleke.

Mna ndiza kuqasha ubhuti ohlala e-next door ongaphangeliyo ukuba ancedisane notata wam ekumhlambeni futhi ancedisane nasekumncediseni aye endlini yangasese ngokuba mna ndingumntu obhinqileyo andingekwazi ukumnceda ngokunokwam.

Eyokuqala ethi qatha bubuxoki abasixelela bona kuba ke kula maxesha siphila kuwo awusasazi nesona sangoma nelona gqirha linyanisekileyo ngoba abantu sebesebenzisa obu bungoma noku kuthwasa ukutya iimali zethu, ufike besihlahluba izinto ezingakhange ziqalise ukuba khona. Ufike besithi bayakwazi ukunyanga izifo esiyaziyo ukuba azikwazi kunyangeka.

Andivumelani kuba kaloku ukwabelana ngesondo yinto yabantu ababini kwaye nokukhulisa umntana akudingi umfazi yedwa kudinga abantu ababini. Yiyo le nto mna ndikholelwa ukuba emtshatweni abantu kufuneke bahlale phantsi bobabini bacwangcise ukuba bona babona kulungile ukuba banga-afoda ngelwimi lamaNgesi ukuba nabantwana abangakanani abangaphi. Kwaye babonisane nangeendlela zoba bazawucwangcisa njani ukuba bangadluli kwelo nani labantwana ukuze bangapheli behlupheka behluphekisa nabantwana.

Ndingamcebisa ukuba kulungile ukuhlala uyazi ukuba ume ndawuphi na ngokwezempilo malunga ne-HIV and AIDS, ukuze ukwazi uthatha ingqalelo kwaye nokuvavanya qho elekwe nyanga ezintathu kuko okulungileyo. Kwaye ndingamcebisa uba makahambe ayovavanya with immediate effect.

Ngexesha apho ndandinesifo sokuxhuzula umalume wam waya wandicebisa ukuba ukhona utata elalini engentla amaziyo onyanga esi sifo sokuxhuzula, osinyanga ngokutya ukutya okusempilweni kodwa ngaphandle kwamapilisi namachiza laa ndiwanikwa esibhedlela. Wandicebisa ukuba ndiye kuye. Andizange ndiyithembe ke le nto kwaye ndamxelela ukuba andiyikholelwa into yoba ndinganyangwa kukutya okusempilweni kodwa ngaphandle kwamachiza ngoba ndikholelwa into yokuba ukutya okusempilweni kuncedisana nawo la machiza ndiwanikwayo. Ndaye ndaphela ke ndiyonyangwa esibhedlela nangoku ndiphile ndingumqabaqaba igqabi leviniga.

Njengotitshala wakhe ndingafuna abantwana abahlala kufutshane nakokwabo ndimane ndinikezela bona ii-classwork nee-assignment endibanika zona ukuba bamdlulisele, baphinde xa engazukwazi ukuzizisa esikolweni bamqokelelele bazizise kum. Ukuqinisekisa ukuba akaphoswa alahleke nangamanqaku ngenxa yesimo ajongene naso.

Umcelimngeni endjongana nawo xa kufuneke ndiye ekliniki yindlela yokuhamba imoto ngelwimi lwesiNgesi kuba kaloku ezaa moto zikhutshwayo emtholampilo zihambisa abantu azifiki kule lali yam ngenxa yeendlela ezimagxokogxoko.

Mtshana, iyandikhathaza le nto yokuba ungayi ukungafoleli ukutya kwesiboneleelo esikolweni. Oku kutya nikuphiwa sisibonelelo esisuka kuRhulumente anipha sona. Kubalulekile ke ukuba uxhamle kuko nawe, ingakumbi kuba eli xesha lifika ulambile. Xa senibuyela eziklasini nisiya kufunda awuzukwazi ukuqaphela nokukhonsentreyitha ngokuba uza kube ulambile. Kubalulekile ke ukuba ngexesha lesi sidlo uhambe uyofola ekhitshini uze uxhamle nawe.

Ndingaqala kuye ndizame ukuqonda kabanzi ukuba luxhaphazo olukusini na. Ingaba luxhaphazo lokwesondo olu athetha ngalo okanye luxhaphazo ngokomzimba ube embetha. Ndandule ke ukumcebisa ukuba angenza njani, kuzawuxhomekeka ngoba luxhaphazo olukusini na.

Mna ndingakhetha isibhedlela esisezilalini njengangoko nam ndisuka ezilalini kwingingqi yam esibhedleleni sethu oogqirha bambalwa kakhulu. Ngoko ke ndingathanda uyonceda abo bantu basezilalini kuba abantu abanintsi abathandi uphangela kwezaa ngingqi.

URhulumente ndingamcebisa ukuba aba bantu basematyotyombeni abokhele imizi okanye abafakele umbane ukuze kunciphe izinga lemililo ematyotyombeni.